Ukulima nokulima uma kungalawulwa kahle kungadala ukuthi umhlaba uguquke, ulahlekelwe ukunotha kwawo, futhi kube nezinguquko ezingalungile esimeni semvelo. Kodwa, uma kulinywa ngendlela efanele, kungasiza ukuvikela umhlaba.

Ngizoqala ngezindlela ezibalulekile sokuvuna izitshalo ngezandla. Indlela yokuqala elungile ukusebenzisa amathuluzi afanele, ukuvuna ngesikhathi esifanele, ukusebenzisa izandla ngobumnene, ukugwema ukuhlala isikhathi eside esandleni, ukusebenzisa iziqu ezihlala izitsha, bese ngiyagcina ngokuthi izisebenzi zingaqinisekisa kanjani ukuphathwa nokunakekelwa okufanele kwezitshalo ezithambile. Kumele izitshalo ziqeqeshwe, kumele uhlanze izandla namathuluzi, kumele abasebenzi basebenzise iziqukathi ezifanele, kumele bagweme ukuqinisa noma ukufaka izinto eziningi endaweni encane, bese ekugcineni kumele bagcine indawo ipholile.

Nazi-ke izindlela zokunciphisa ukumoshwa kwamanzi emasimini. Abantu bamasimu kumele basebenzise izindlela zokunisela kahle, kumele basebenzise izindlela zokunisela ezifana nokunisela ngamapayipi agcwele phansi, babese futhi balime ngendlela yokugcina amanzi ukusebenzisa ukufakwa kwezithiyo zokuvimbela ukugeleza kwamanzi ngokushesha. Kumele futhi batshale izitshalo ezifanele isimo sezulu, ngaloku sichaza ukuthi kumele bakhethe izitshalo ezingadingi amanzi amaningi. Okokugcina kumele bazame ukuvimba ukuhwamuka kwamanzi, ngaloku sichaza ukuthi kubungela umhlabathi ngamafosholo, amagqabi noma umgquba ukuze kugcinwe umswakamo futhi kuncishiswe ukuhamba ngenxa yokushisa kwelanga.

Yebo, bekukhona izinselelo nezinto ezikhathazayo ngokusebenzisa i-PPE. Uma ngiphatha izinambuzane, nazi izinkinga engibhekene nazo, ukungaphatheki kahle, ukungabi nokwanele, ulwazi oluncane, bese kuba izindleko, ukuthenga i-PPE entsha, njalo kuyabiza ukugcina nokuhlanzeka. I-PPE idinga ukuhlanzwa nokugcinwa kahle ukuze ivikele kahle futhi ihlale isikhathi eside.

Njengoba ngiwumlimi ngivuka imihla nemihla ekuseni ngiya ensimini yami, ngithola izitshalo zami sibhujisiwe izinambuzane, izitshalo zami eziluhlaza engizikhulisele ngobunzima kungekho namanzi okuzikhulisa sezisemkhunta izikhala zamaluba nezinambuzane ezimnyama zigcwele esitsheni. Inhliziyo yami yehle kakhulu, ngawuzwa umoya ubanda esifubeni, ngazizwa ngidumele ngikhathazekile futhi nginovalo lokuthi imizamo yami yonyaka wonke ingaphela nje kanjalo futhi umndeni wami uhlale endlaleni ngenxa yokulahlekelwa isivuno sami esengisisebenzele kanzima. Umoya wami uphansi, nginovalo nje olukhulu kuthi sengisebenze kangaka, imisebenzi yami iyashabalala kalula kanjalo.

Izindlela engicabanga ukuthi zingamusiza uThabo, ukuthi indlela engcono kakhulu ukuthi uThabo, ukuvuna kancane kancane, agcine isivuno sakhe ngendlela efanele, asebenzise amathuba okuxhumana nabanye abalimi noma amasilo ukuze athole indawo yokugcina isivuno sakhe futhi asebenzise izindlela zokumisa ngokushesha. Konke loku engikubalile kungasiza kuzomvika isivuno sakhe singabhubhi futhi simunike umkhiqizo osezingeni eliphezulu.

Ngokwami mina kungafanele ngiqale ngikhethe izitshalo ezikhula ngokushesha izitshalo ezilula ukuthi ngizinakekele izitshalo ezingakhula ensimini sezulu sami ezenani lokudla eliphezulu. Nazi izibonelo zalezi zitshalo engingazitshala, ngingatshala amabele noma umumbu, ngingaphinde ngitshale umbila, ngiphinde ngitshale izitshalo zemifino ezifana no anyanisi kanye namagxolo, bese kuba ubhontshisi. Uma kufanele ngizingele ukudla kwami, yilokhu okungamele ngikwenze. Izilwane ezincane ngoba kulula ukuzizingela futhi ziningi, ngingagxila ekutheni ekutholeni izilwane ezitholakala kalula eduze nemizi noma emfuleni.

Njengenjwayelo ngivuka ekuseni ngiya ensimini yami, into ngiyenza mihla yonke ngenhloso yokuhlola isimo sezitshalo zami. Kuthe uma ngifika phakathi ngabona amandlamvu emifino yami ecekelwe phansi enezikhalo, ezinye izinhlamvu seziphelile ezinye seziluhlaza okwesikhutha ngenxa yezikhunta noma amaqanda ezinambuzane, ezinye izimbali ezaziboza izithelo sezibolile. Lesi simo engibhekana naso njengamanje sangikhathaza kakhulu ngoba sekuzobala ukuthi uma ngingathathi isinyathelo sokushesha isivuno sami sonke singaphela. Konke lokhu kusho ukulahlekelwa imali, ukudla nomndeni wami kanye nokulahlekelwa ithemba enginalo emsebenzini wami wokulima. Umoya wami uphansi ngizizwa nginovalo njengoba sengisebenze kangaka, kodwa konke engikubenzele sekuhamba kalula.

Ngolwazi lami, nazi izinambuzane ezivamile ukutholakala, kuyaba amagundane kube izimpukane ezimnyama noma eziluhlaza, kube nezinyawo zangaphansi komhlaba. Kuphinde kube izibhungu zamaphesenti, kuphinde kube izinyoni nezilwane ezincane, kuphinde kube izimpukane zamatomato, bese kuba izindlela yokuthi ngingaziboni kanjani izindlela ezijwayelekile. Kungamele ngikuhlohla amanhlamvu phezulu nangaphansi, ngibheke izimpawu ezifanele ezikhala umbala oshintshile noma izikhunta. Kuphinde kube ukuhlohla imbewu nemithi eduze komhlabathi. Kuphinde kube ukuthi uma kungenzeka kungasetshenziswa ikhampani yokukhulisa ukuze kubonakale izinambuzane ezincane. Bese okokugcina kungaba ukubheka izinhlamvu eziwile noma ezibolile phansi.